Iye, ukuzila khona kuqakathekile lokha indoda nayiqeda ubhujelwe ngukosikazi wayo. Ingahlala iskhatjhana ithi ukudlulisa nanyana inzinze kilokho okwenzakalileko ithi ikwazi ukwamukela.

Iye, sebande khulu kobanyana abantu amalanga la baberegisa iinhlahla zokwehlisa umzimba, ende lokho kunemiphumela emimbi ngombanyana kulimaza umzimba ngaphakathi. Kulimaza amanye amalungu womzimba ikakhulukazi ama-kidney ngombanyana inengi lazo iinhlahla lezi ziyaphumisana zisana eendlwaneni.

Umbuso wathi izangoma kumele zibe semthethweni nazo zibenezazo incwajana, zikwazi ukunikela umuntu lokha nagade ayekibo ngokugula, kube nobufakazi bokobana bebalatjhwa khona.

Iye, abantu abakhubazekileko kufanele batjhejwe mumuntu obandulelwe lokho, umuntu okwazi ukukutjheja abantu abakhubazekileko uyabonakala. Kufanele abenesisa, nomoya ophasi, izwelo nethando. Ngaleyondlela uzokwazi ukumbona kobanyana umuntu lo ukulungele namtjhana ubandulelwe ukutjheja abantu abakhubazekileko.

Iye, urhulumende weSewula Afrika waveza amahlelo wokondla abafundi eenkolweni ngokwahlukana kwazo, amahlelo la abizwa nge-school feeding scheme. Kuba nabomma abaphekelela abantwana eenkolweni, abapheki laba kanengi kukhethwa abomma abantwana babo abafunda kilesosikolo bonyana kubengibo abazokupheka esikolweni.

Ukurhatjheka kwe-COVID-19 ephasini zombelele, kwatjhuguluka khulu iimpilo zabantu ephasini. I-COVID-19 yathathela abantu imindeni yabo, yatjhiya iintandani nabafelokazi. Abantu balahlekelwa babantu ebebaberega nabo begodu khunye okwaba mthetho omkhulu abantu abanengi baphelelwe misebenzi todi namhlanje kunabantu abangasasebenzi ngenca yayo i-COVID-19.

Iye, ihlanzana labo bakhona abakholelwako kodwana inengi alikholelwa. Amadoda namkha abobaba abanengi into ephathelene nezepilo bayasaba, basaba nokuya emtholapilo.

Ngokwazi kwami ukurhaya kutshaya, lokho kwenziwa mulaphi wesintu.

Indlela yokwehlisa umzimba nephephileko ukobana umuntu atjhugulule indlela adla ngayo, begodu azilule. Ngiyo kwaphela indlela ekungiyo begodu ephephileko.

Inghana kusihlahla esisamutjhana omncani ohlazana. Kanengi abantu abadala namkha emandulo basiberegisela ukwelapha umgomani.

Iqhame angisazi bona sihlahla esisiza ukulapha ini emzimbeni womuntu, anginalo ilwazi ngaso begodu akhange khengizwe ngaso.

Mina anginayo ikinga mayelana nesintu esifaka hlangana ukuphahla nokwenza imisebenzi yabezimu. Umalokho umuntu anginakinga nakho namkha afuna ukukwenza kulungile kimi.

Unobangela wokobana iinhlahla zitlhayele emitholapilo yemaplasini kubangelwa kobana umbuso uthatha isikhathi eside ukubabonelela begodu balindlanzana abantu baakhona, ingakho baletha neenhlahla eziyidlanzana.

Awa, ilwazi lamaSewula Afrika malungana nokuthengiswa kweenhlahla alikaneli ngombana abantu bathenga nanomayini ekuthiwa inokuthile ekwenzako. Kwathiwa intwe nje ilapha lokhu bayawathenga nomunye avele athi lokho kulapha lokho bakwethenge ngaphandle kokubanelwazi nokwesaba.

Iye, ngicabanga bona lokho kungabasiza khulu abantu abakhubazekileko bemaplasini. Kungabalisizo elikhulu kibo.

Iye, khona kusengakajwayeleki ukubona isangoma nge-wig ngombana sesijwayele ukuzibona ngeenhluthu ezincani namtjhana lezi ezimbathwa yizangoma.

Iye, zikhona zona iinhlahla ezilapha amalwele ngombana iinhlahla lezo kuyavunyalaka kobanyana zikhona eenhlahleni zesikhuweni nawufunda imininingwana yesihlahla esenziwe ngokwesikhuwa.

Banengi khulu abantu abathengisa iinhlahla begodu akusilula ukubona kobanyana umuntu uthengisa ngokusemthethweni namkhana njani?

Iye, bakhona labo abenza lobo. Umraro angekhe sazi ukobana yini? Ungathola ukuthi ngibo utjwala buyamala, namtjhana zikhona iinkinga angafuni ukukhuluma ngazo, namtjhana ukuhlukumeza thizeni ekwakhe kwamehlakalela.

Ngiyathoma ukuzwa ngalo igama leli, angazi kobanyana yini umkhumulamraba.

Iye, kuzwakele kobanyana zikhona iinkoloyi ezithutha imitjhoga ezidlelezelwako endleleni. Kuzwisa ubuhlungu khulu lokho ngombana kunabantu abayidingako imitjhoga le, ufunyana bona imitjhoga iyatlhayela emitholapilo kanye neembhedlela ngalo lona lelibanga lokobana ziyadlelezelwa iinkoloyi ezithutha imitjhoga le.

Engikwaziko ngamarherhetjha kukobanyana kuthunyiselwa ngawo, ikakhulukazi lokha umma namtjha ubaba abhujelwe mlinganakhe.

Ngokwazi kwami ikomo yisilwane sangekhaya, ngesikhuwa bathi yi-domestic animal.

Awa, emaplasini akukavami namtjhana akusikanengi bafundiswe ngekambiso yezamaphilo.

Engikwaziko ngekambiso yokuphahla ukobana umndeni uyazisana kobanyana kuzoba nomberego wokuphahla. Bese kusukela lapho kuphekwe utjwala, bubilisiwe khani kuzokuphahlwa.

Abantu bembaji kufanele batjheje zamaphilo wabo, ngombana kukanengi kutholakala kobanyana abantu bembaji abakhambeli emtholapilo namtjhana kibodorhodere, bayasele umonakalo sewenzekile.

Kungaphungula ngokobana abobaba bazijwayeze ukuhlola emitholapilo ukobana koke kusakhamba kuhle emzimbeni yabo. Lokho kuzokwenza umehluko omkhulu emaphilwenabo begodu bangakghona nokuzivikela emalweleni ahlukahlukeneko.

Ngizabe ngileya amala. Anginalo ilwazi lokobana silapha ini isimane emzimbeni womuntu.

Umuntu onjengalo akusilula ukumlawula ngombana usuke adinga irhelebho labodorhodere, bakwazi ukumhlola kuhle engqondweni begodu bakwazi ukumhlalisa phasi naye kilokho ekubizwa ukobana yi-thearapy ayokuthola usizo lapho. Akwazi ukukhuluma izinto enzamhlukumezako ekukhuleni kwakhe.